Migwalabo ya mabisi i nga thivhelwa kana ya tandululwa u ṱavhanya arali vhaṋe vha mabisi vha tshi ngavha na vhupfiwa vhu eḓanaho kana ho fanelaho kana ho linganaho kha dzi tsheo dzine dza dzhiwa nga vha muhasho wa zwa vhuendi, nahone vha muhasho wa zwa vhuendi kha vha khwaṱhise tshanḓa kha uri hu vhe na ndango hu si vhe na vhalanguli vha zwa vhuendi vhane vha ita zwa tshanḓanguvhoni musi vha tshi vhona vhaṋe vha mabisi vha tshi ita zwi songo ḓaho badani.

Migwalabo ya mabisi i vhangiwa nga zwithu zwo fhambananaho u fana na dzinndwa vhukati ha vhone vhaṋe vha mabisi kana vhareili vhavho, hune vhavha vhatshi khou vhengisana nga dzi nḓila kana dzi bada dzine vha tshimbila khadzo nga uri u a wana vhaṅwe vha tshi khou tshimbila kha bada ine vha vha hu ri a vha na thendelo ya u tshimbila khayo. Tshiṅwe hafhu tshi no vhanga migwalabo hu a vha dzi faini kana dzi ndifhiso dzine vha dzi wana kha vha vhu langula vhuendi, tshiṅwe tshifhinga ha vha hu na zwa tshanḓanguvhoni no itiwa nga vhaṅwe vhane vha mabisi kha vhene vha vhalanguli vha vhuendi, hezwo zwi kwama nga mannḓa vhaṋameli ngauri musi muthu o a tshi ḓivha uri u khou ya mushumoni kana tshikoloni nga bisi nkene musi a si tsha i wana zwi a mu kwama vhutshiloni hawe zwa thithisa vhutshilo hawe.

Ee ndo no vhuya nda kwamea nga mugwalabo ya mabisi hu musi ndi tshi khoya mushumoni ndi tshi khou tshimbila nga yanga goloi nda ḓi tou wana vha mabisi vho thivha bada.

Siani ḽa ha vha vha dzi thekhisi nga maanḓa nga tshifhinga tsha dzi awara dza mushumo, ndi zwa uri musi u tshi khou reila badani u songo reilesa tsini nae muthu nga murahu nga uri havha vha thekhisi vha ya ima huṅwe na huṅwe tshiṅwe tshifhinga u wa wana na mavhone a nga murahu a sa to funga zwavhuḓi, lune arali u so ngo tou ṱhogomelesa u wa wana wo muthula muthu nga murahu. Vha dovha hafhu vha vha vhathu vhane tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha vho vha vha na vhuhali lune na musi muthu vhukhakhi vhu kha eṋe muṋe mureili wa thekhisi u wa wana zwi tshi konḓa nga maanḓa uri a ṱanganedze zwa uri o khakhela, ndi vhona u ngari tshenzhemo heyo yo gudisa zwinzhi uri ndi ṱhogomelesa havha vhathu vhareili vha dzi thekhisi musi ndi khou reila badani navho.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi a thusa kha u shela mulenzhe kha mashumele a dzo thekhisi, nga uri vhanameli vha ya kona u ḓivha zwa uri musi vha tshi swika tshiṱitshini vha ya wana ho ṅwaliwa uri thekhisi dzi no ya hu kene khedzi dzo temba fhaḽa hu ḓi ngana vhone vhaṋe vhashumi kana vhashumisani na vha dzi thekhisi ha vhone vhaṋe vhapfhi ndi dzi mashaḽa vha ya thusa musi muthu kana muṋameli a tshi khou ṱoḓa uri thekhisi i no ya fhethu hukene i wanala ngafhi, vhaya kona hafhu na u laula hanefha badani u a wana hu na vhanna kana vhafumakadzi vhane vha vha vho vhewa u langa zwa uri thekhisi ine khou fhira afha i khou tshimbila kha ḽaini kana kha bada yo tetshelwaho yone na.

Khaedu ye nda vhuya nda ṱangana nayo yo vha musi ndo ima ndo lindela thekhisi ya ri i tshi ḓa ndi tshi sumba ya ima ndi tshi vho dzhena nga ngomu nda wana uri mathina musumbele anga ho ngo vha one ngauri zwa hafha dzithekhisini nga maanḓa dubo dza tshikhuwani huna zwine wa sumba nṱha, zwiṅwe wa sumba murahu, zwiṅwe wa sumba phanḓa, wa wana iwe u tshi sumba phanḓa ya ḓa ya ima mathina i khou uya hune wa sa khoya hone, honeha ndori ndo no limuwa zwa uri i khou ya hune nda khoya hone nda amba nda ambedzana naye mureili wa thekhisi a zwo ngo tou vha zwi ḓifhaho fhedzi ha o ya a ima nda tsa ndo humbela pfarelo nda kona u vha ndo guda uri musumbele o vha o tea o vha afhio.

A thi to u vha na tshiṱori vho tshi ndo tou pfhi mini vho tsho iteaho vhuima thekhisi kana tshiṱitshini tsha dzi thekhisi, nga nnḓa ha tshenetshi tsha musi u tshi kho to i sumba wo no ima badani i tshi khou ḓa wa vha wana uri musumbele a u a hu ngo vha one o fanelaho wa vho zwilimuwa wo no vha nga ngomu kana yo no ima thekhisi wa wana vhukuma na mureili a tshi nga u wa u halifhela, fhedziha ndi zwezwi zwa uri musi u songo sumbisa zwone wa vhudzisa a u ṱalutshedza wa humbela pfarelo wa bva khaḽo.

Tshifhinga tshe nda namelisa ṱireni ndi musi ndi kha ḓi aluwa ndi kha ḓi vha tshikhuwani hangei tshikolobulasi tsha soweto, zwe nda vha ndi sa zwi takaleli nga maanḓa ndi u wana ṱireini yo ḓalesa vhathu vho kwanyana wa dovha hafhu wa wana u tshi vha na u fariwa mboho hanefho nga ngomu kha hetsho tshiṋamelo ndi zwone zwivhili hezwo zwe nda vha ndi sa zwi takaleli na luthihi.

Zwiitisi zwa uri metro rail i dzhie tshifhinga tshilapfhu u lugisa zwiṱitshi zwa train nga murahu ha musi ho vha na tshinyadzo dzo vhangwaho nga migwalabo hungavha hu zwithu zwivhili tsha u thoma hungavha i mafhungo a tshelede ine yavha i tshi khou ṱoḓea u lugisa, heyo tshelede i vha i songo dzhenisiwa kha mugaganyagwama sa musi vha tshi vha vha songo zwi tielela zwa uri u hungavha na u migwalabo ine ya ngavha na tshinyalelo u nngafho. Tsha vhuvhili hu nga ḓivha hu pikisana ha vhalanguli ngauri musi ho tshinyadziwa nga nṱhani ha migwalabo muṅwe a tshi ri khari lugise, muṅwe u a ḓi takuwa vho ari zwi a fana na musi ra nga lugisa havha na miṅwe migwalabo hafho vha ḓo dovha hafhu vha tshinyadza kha ri vha litshe vho tou ralo zwi nga ḓivha zwi zwinwe zwa zwivhangi zwa uri zwi dzhie tshifhinga tshilapfhu.

Vhalanguli vha tea u lavhelesa uri ndi vhangana vhaṋameli vhane vhavha vha tshi kho ṱoḓa tshidimela u bva kha vhupo vhukene nahone vha tshi ya ngafhi kha hu sedziwe tshivhalo tsha vhaṋameli, tsha vhuvhili musi ho sedziwa tshivhalo kha hu dovhe hu sedziwe tshifhinga nga uri hu na vhanameli vhane vhavha vhatshi kho ya mishumoni vhaṅwe vha dzhena nga matsheloni sa vhaṅwe vha dzhena ḽono ṱavha nyana ha vha na vhane vha dzhena musi ḽi tshi yo kovhela. Kha hu sedziwe na zwenezwo ndi tshivhalo tsha vhaṋameli ndi vhane vha khou bva ngafhi vhakho ṱoḓa tshidimela nga tshifhinga ḓe ndi hezwo zwithu zwa vhuṱhogwa zwine vhalanguli vha tea u zwi lavhelesa musi vha tshita zwifhinga zwa zwidimela.

U thivhela tshivhalo tsha vhathu tsho ḓalesaho nga ngomu ha zwidimela zwi nga konadzea arali muvhuso wa nga ita uri hu vhe na dziṅwe dzi ḽaini dza zwidimela dzo fhambananaho hune zwidimela zwa nga tshimbila, ngauri zwa zwino dzi ḽaini dzine dza vha hone a dzo ngo eḓana zwidimela a zwi koni u nga vha zwinzhi. Zwino ha nga engedziwa dzi ḽaini zwi ḓo ita uri zwidimela zwivhe zwinzhi zwine khou tshimbidza vhathu vha tshi bva fhethu hukene vha tshiya fhethu hukene, tshiṅwe hafhu tshine tsha nga itiwa ndi uri vha mabisi na vha dzi thekhisi vha wane ndambedzo musi vha nga wana ndambedzo zwi ḓo ita uri mitengo yavho i fhungudzeye musi vhaṋameli vha tshi khou dzhena kha hedzo thekhisi na dzi bisi.

Ndo guma kale nga maanḓa u tshimbila nga tshidimela hetshiḽa tshine tsha vha na vhaṱoli vha dzithikhithi nga ngomu, tshenzhemo yanga nga miṅwaha yeneyi iḽa ya kale ndi ya uri wo vha u tshi nga lenga u swika hune wa khoya hone nga nṱhani ha uri tshidimela tshe wa vha wo tea wo dzhena khatsho wo tsho tsho sia musi muoli wa thikhithi a tshi kha ḓi ṱola thikhithi yau. Tshiṅwe tshifhinga wa ri na musi u nga ngomu tshidimelani a ḓa muṱoli wa thikhithi a tshi wana a sa pfhesesi thikhithi ye wa fara yone wa u tshi wana a tshi ṱuwa na iwe, a bva kha heyinoni khoutshu a tshi khou ya na iṅwe kha iṅwe khoutshu wa wana u tshi vho tou nga na zwino wo vha mbava ngeno hu sina tshe wa khakha thamusi wo ḓi tou dzhena kha tshetsho tshidimela nga phoswo.

Vhuponi ha hashu zwi a vha lelutshela na vhaaluwa u shumisa dzi e-hailing nga nṱhani ha uri a si fha vhene vha vhane vhavha vhatshi kho reila idzo dzi goloi vha vho tou vhidzelela, lune na mualuwa u a zwipfha zwa uri khezwi vhala vhathannga na kana vhasidzana vha khou vhidzelela. Vha ya kona u swika fhaḽa vhaḽa mualuwa vha vhudzisa kana vha thusiwa vha amba uri vha khou ya gai vha kona u ṱuwisiwa vha swikisiwa hu songo vha na vhuleme.

Mitengo ya uber yo fhambana vhukuma na ya thekhisi dzo ḓoweleaho ngauri lwendo lune muthu anga wana a tshi kho lu badela tshelede i linganaho rannda dza fumiṱhanu wa wana kha uber u tshi badela tshelede i swikaho ḓana ḽa dzi rannda, ngauri athiri u ḓo vha wo ṋamela u woṱhe kana ni vhavhili ngeno piṱirolo ine ya vha i tshi kho shumisiwa nga yeneyo goloi i tshi ḓo tea uri muṋe wa goloi a kone u vhuyelwa. Ndi ngazwo mitengo i tshi tea uri ivhe nṱha ya dovha hafhu ya vha nga nṱhani ha uri u vha u tshi khou kona u ṱavhanya u swika hune wa kho ya hone zwi sa fani na u lenga hu no itea kha thekhisi dzo ḓoweleaho.